Ewe, ngokuqinisekileyo ndicinga ukuba ukufundisa ulutsha iiresiphi zokutya kwesiNtu kubaluleke kakhulu. Oku kupheka kuphela yinxalenye ebalulekileyo yokugcina inkcubeko iqhagamshelene . Ukufundisa ulutsha iiresiphi zokutya kwesiNtu akukokuhlafunwa nje kuphela, kodwa yinxalenye yeengxoxo ebanzi malunga nokwakha isizukulwana esinempilo ezikhululekileyo nezixhobisayo ngenkcubeko yazo.

Ewe, ngokwam ukubona iimpahla yezila idlala indima ebaluleke kakhulu kubomi bomhlolokazi, nangona eli candelo libuthathaka kwaye linokujongwa ngeendlela ezahlukeneyo ngokwenkcubeko nangokwemvakalelo, le indima ayipheli nje ekubonakaliseni intlungu yangaphandle kodwa ikhwaphumelele kwimpilo yengqondo yentlalo yomhlokazi. Ngamafutshane iimpahla yokuzila zidlala indima ebalulekileyo ekuncedeni umhlokazi ukuba abonise iintlungu yakhe afumane inkxaso kwaye amkele ulahlekelwa kwakhe ngumyeni wakhe. Noko ke kubalulekile ukuba le nkqubo ihambe ngendlela elungele impilo yomhlokazi, kwaye ngumqobo ekuhambeni kwakhe nasekuphileni ubomi obutsha.

Ngaphandle kwelwimi lwesiXhosa olunye ulwimi ondiluthandayo sisiVenda. Ewe, andikwazi ukuthetha kwaye andiluva, kodwa linento ebangela ndiluthande olu lwimi. Isandi nokuhamba kwaso olu lwimi lusazekele kakhulu kakhulu uqhagamshelwano nenkcubeko ezityebileyo, ulwimi olufutshane ngokububanzi ulwimi lesiVenda lulwimi olunobuhle kakhulu. Lulula kona ulifunda kodwa andikafumani mntu unondincedisa ndilifunde ndilazi ulwimi lesiVenda.

Owu, Simamkele nyanam, kufikelele ixesha lokuba uthathe umakoti ndiyabona. Uyabona ke nyana, kumaxesha angoku abantu abanintsi balityeshele isiko lethu lakwaXhosa. Ndicela ke wena uze ungawuhlazi lo mzi wooDiya, uzuhambe ngenkcubeko nezithethe zakwaXhosa. Landela isiko lokulobola abakhongi, wenze ngokufanelekileyo kwintombi yasemaJwarheni njengokuba nam ndenza kunyoko. Wenza oku ukuhlonipha izithethe namasiko ethu singamaXhosa.

Kumele ukuba buhlungu kakhulu ukuva abantu begxeka isigqibo sakho mhlobo wam sokutshata umntu welinye ilizwe lwaseAfrika, nangakumbi xa bengaqondi ukuba uthando alukhethi buzwana. Nazi iinto efuneka ubaxelele zona. Cacisa ukuba uthando alukhethi mda. Gxininisisa ubuntu nangaphambi kobuzwe, ukukhumbuza ngobudlelwane obuqinileyo, ukubafundisa ngokwamkela. Ndiyathemba ukuba la mazwi anokunceda ekutshintsheni kwimbono yabo okanye ubuncinane benze bacinge ngakumbi ngabaphathi nokugweba abantu bamazwe angaphandle.